Bagodi ke batho ba le gore ba tlhoka dipilisi ho ka tisa mmele ya bone, go ka tisa le marapo ho ya ho fitlhella go ya go fitlhela dipilisi ho sekgala gore e nne bone ba ka ikelang gantsi o fitlhele ba dula ba le nosi. Nna nka tšhitšhinya gore ba lefapha la , e nne gore le ha se ka beke le beke, e nne beke e rileng kgotsa tse pedi mo kgwedi, ba dire gore ba atomele metsana e gore bagodi ba kgone go kry-iya dipilisi tseo.

Nne karabo ya ka e ka tlhamalalo, ke dumela hore fa ba lelapa ba kgona ho ka tlhokomela mogodi ha ba mo tlhokomele, mme ha ba sa kgone ba dire ka thata gore ba kgone go ba isa ko kwa ntlong tse di tlhokomelang bagodi.

Go pateletsa go dula le batho ba bagodi, ka ntlheng ya gore ke mang e le se se siameng. Ha o sa kgone gore o ka tlhokomela bagodi, .

Ke lemogile gore ga re na le pelo'telele segologolo ga re tshwantseng go tlhokomela batsofe.

Setšhaba le lelapa la batsofe, gantsi o fitlhelela gore ke batho ba e leng gore ba ya meberekong ga e se meberekong, ke dikolo ga ba na nako e ya go tlhokomela batsofe, mme mo godimo ga moo ga bana le bopelotelele, mme seo ke se se le gore ke sa setso thata. E farologana le gore setšhaba kgotsa ko tla bo ba isitswe teng go ya go tlhokomelwa ke batho ba ba batsofe ba ba ka kgona go kry-iya tlhokomelo e e siameng.

Go le gantsi ga nke ke bona, ditlamelwana tse di rileng, mme ke utlwile gore go na le mokgatlo o rileng o dulang o tlamela bagodi ka dijo le dipilisi tse o tla di tlhoka ka nako e .

Go na le eo ke itseng e fela e ko Pretoria. Di teng di mmalwanyana mme tse dingwe ke tse di sa dueleng tse dingwe ke tse di duelwang, mme gantsi o fitlhele e le gore tse di sa duelweng bagodi ba tletse thata teng. Tse dingwe tse di duelwang o fitlhele e le gore malapa a mangwe ga kake a kgona go ba duela ka ntlha ya go tlhoka matlole.

Ke akanya gore go ka diriwa gore bagodi ba ka kry-a dijo tse di ka ba tlamelang go fitlhelele kgwedi fela kgwedi le kgwedi, fela ja ka ba bangwe ba kgona go fiwa madi kgwedi le kgwedi.

Ba kgona go fitlhella dilo tse di rileng ja ka go itlamela, le kgona go ya ko mafelong ja ka, kwa tleliniking.

O kgona go ya kwa ke diofising tsa puso tsa SASSA, mme o sa tsamaye o le mongwe o tsamaya le motsofe le ka bukana ketsiso ya gago.

Ke dumela gore, e thusa ka morwalo madi mo ba lelapeng la batlhokomedi.

Masome a marataro le botlhano, go ya ko godimo, mme ke ka ntlha ya go re ke dingwaga tseo o tsenang mo pension-eng ka tsone o tlogelang mmereko ka tsone dingwaga tseo.

Ke akanya gore, e ka re dipuso tsa mo kgweding go nne ga nngwe kgotsa ga bedi ba a tomele metseng e gakala gore ba kgone go ba naya seo ba ba se tlhokang go tswa ko dipetlele.

Ke ya check-a gore fa ko teng gore ba kgone go fitlhela ya thuso e ba e tlhokang ka ga jaanong, ba batla ba ska sokola go dipetlele.

Go botlhokwa go re di fitlhelele kwa le bone ba tlhoka thuso e thata mo ditleniking, .

Ga re tlo khona go kry-a .